Metswalle hore re boloke data, nna ke nahana hore ho ka ba molemo ha re ka tlohella ho sebedisa tse ding tsa di-App tse e leng hore di ja data ya rona. Ka ha re bona hore matsatsing ana data e tura e le ka nnete. Mme re sebedise data di-App-ong tse leng hore ke di-App fela tsa bohlokwa ha jwale.

Ke rata ho tletleba ka hore di-Wi-Fi hotspots di hole lekeisheneng la rona. Mme batho ba baholo ha ba kgone ho di fihlella. Ke ka hoo re rata ho le tsebisa re le baahi hore ha re a thabela taba ya hore di-Wi-Fi hotspots di hole le matlo a rona.

Ke nahana ba etsa jwalo hore o iphumane o se o patetse tjhelete e ka hodimo hore ba kgone ho bulela, ba kgone ho bulela dipapadi tsa thatohatsi ya hao, mme ke tla dula hona company eo e ke e kgethileng ya satellite.

Di-company tse ding ha ho na le load shedding, basebetsi ba teng ba ho thwe ba ya hae mme ba tla sebetsa ka la hosane. Empa mosebetsing wa ka ha ho na le load shedding, ramosebetsi o kopanya ntho tsa hae hore re iphumane re ntse re sebetsa, re tswela pele jwalo ka generator ya hae.

Joo, ngwana ka. Papadi ya bolo e monate ho tlabo ho tletse lebaleng la papadi ya bolo e le ka mefuta ya batho ho binwa ho thabetswe dihlopha tse ntseng di bapala. Batho ba hoeletsa batho ba ba ratang ka lebaleng. Joo, monate o tlabe o le papading ya bolo weekend ena. Joo, Moqebelo o tlang a ha se mantlentse-ntletse ha se mantlentse-ntletse.

Nka eletsa motho ka hore na sephiri ke ntho eo motho a tlamehileng hore ba na le yona ka nako tsohle.

Nka ngola ka dintho tse e leng hore batho ba rata hore ba ka dula ba di bona dipampiring, mme ka etsa dipampiri tsa ka ebe dipampiri tsa mahala tseo di ka fihlellang mang kapa mang hore a kgone ho bala pampiri.

Ke tlo isa dintho tsa ka company-ing eo e batlang batho ba ka balang ditaba tsa di-magazine. Mme ke ise di-CV tsa ka ka botlalo. Ke siye le di-number tsa ka hore ba kgone ho nfounela hore ke ye ke lo sebetsa.

Nna nka kgothaletsa hore beng ba ka ba etse ka hohlehohle ha ba tsamaya malapeng a beng basebeletsi ba bona ba entse ka hohlehohle hore marangrang a sebetsa ka nnete. Ebile ba entse ka hohlehohle hore basebeletsi ba bona ha ba hloke Wi-Fi hore ba tle ba kgone ho phethahatsa tsa bona tsa mesebetsi ka nako le ntle le tshitiso ya letho.

Yhoo, malome ke kopa o ntshwarele. Ke a tseba ke entse phoso empa ke tlo lokisa ka hore ke o tholle di-album tseo tsa hao tse tjheleng le mmino o no le di-album-ong tseo tsa hao kaofela ha tsona. Ke tlo etsa bonnete ba hore ke a di fumana di-album tseo hore o tlo kgona ho natefelwa ke mmino wa hao.

Hoba le di-Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse dikgwebo tse ding ka tsela tse latelang. Dikgwebo tse ding batho se ba kgona ho di bona hore na le kgwebo e itseng ha ba ntse ba eme Wi-Fi lekeisheneng leno la bona. Mme ba kgona ho ya ba ilo sheba hore dikgwebo tseo ke dikgwebo tsa mofuta o jwang. Mme ba bang ba sheba marangrang mona hore ke dikgwebo dife tse teng. Ba sebedisa di-Wi-Fi tse lekeisheneng.

Molemo wa ditshwantsho molemo wa ditshitiso wa dipapatso tseo ke ho hlokomedisa batho ba shebelletseng molemo ya dintho tse ding le dintho tseo ba ka kgonang ho di thola.